Vhaaluwa vha tea u wana dzilafho nga mahala musi vha tshiya zwibadela, a vhongo tea u shumisa tshelede yavho ya mundende nahone vhakegulu vha tea u vheiwa phanḓa kha dzilafho ngauri vhakegulu vha khou tambula kha fhano ḽa Afurika Tshipembe avha na vha ṱhogomeli miḓini yavho, ngauri vhana vhane vha dzula navho avha vha ṱhogomeli uḓo wana vhatshi khou dzula na vhana vhaṱuku vho mia hone vho khotsi ahone vhoya u shuma kana vhoya naḽo shango vha sa vha iteli tshithu. Zwino tshelede yeneyo ine vha ḓovha vha tshi kho i wana ya mundende vha ḓovha vhatshi khou rengela vhaḓulu zwiḽiwa, vha tshi khou vhaisa na zwikoloni zwino vhakegulu vha tea u vheiwa phanḓa kha tshiṅwe na tshiṅwe nga maanḓa maanḓa kha dzilafho.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u ḓiselwa tshumelo ya mutakalo nga ngomu hayani, ngau nga maanḓa maanḓa zwi tshi ḓa kha sia ḽa vhakegulu vhakegulu vha tea u ṱhogomeliwa nga maanḓa, zwino arali vha tshi khou ḓiselwa tshumelo nga ngomu hayani zwi ḓovha thusa nga maanḓa ngauri vhakegulu vhanzhi avha na vhaṱhogomeli avha koni u tshimbila vhanzhi vha hone vha khou tshimbila nga wheelchair. Zwino arali vha tshi khou ḓiselwa tshumelo nga ngomu hayani zwi ḓovha thusa nga maanḓa, vhakegulu vho fara vhuleme ha vhana na vhaḓuhulu ngori avha vha ṱhogomeli a vha vha iteli tshithu avha vha thusi nga tshithu.

Vhakegulu vhanzhi mahayani avha ṱhogomeliwi, vhakegulu vhanzhi mahayani vho laṱedzwa, vhakegulu vhanzhi mahayani vho fhiwa mihwalo ine i kho vha balela, vhaṅwe vha khou lwala, vhaṅwe vha dzhieliwa dzi tshelede nga vha nga vhana vhavho zwino vhakegulu vha khou tambula hafha mahayani.

Vhana vhanzhi mahayani vho siiwa nga vha vho siiwa .

Vhadzulapo musi vha tshi lwala vha tea uya kiḽiniki, ahuna tshumelo ine vha i wana musi vho dzula hayani arali muthu atshi khou wana tshumelo o dzula hayani zwi amba vha khou shuma zwavhuḓi u na madokotela awe, zwino ahuna ṱhogomelo ine vhathu vha i wana hayani vha tea ui wana kiḽiniki, ṋamusi haningei kiḽiniki vha tshi swika tshiṅwe tshifhinga vha a farwa zwavhuḓi tshiṅwe tshifhinga vha ya koleliwa nga manese manese aya kola.

Vhathu vhane vha vha na malwadze asa fholi vha tea u ṱhogomeliwa, nahone musi vha tshiya kiḽiniki vha tea u vheiwa phanḓa vha tea u wana tshumelo yau thoma.

Musi muthu atshi kho lwala atshi ya vhuongeloni atshi isiwa kha vhuṅwe vhuongelo nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi, ngauri musi muthu atshi kho isiwa kha vhuṅwe vhuongelo zwinga ḓi itea hanefho nḓilani vhulwadze ha ṋaṋa kana a ṱuwa ari sia zwa sala zwisi zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona zwi songo tea vhathu vho tambudziwaho vha tea u vheiwa phanḓa, ngauri avhongo tambudziwa ngau to zwi funa musi muthu atshi khou ya sibadela uyo lafhiwa utea u vheiwa phanḓa utea u wana tshumelo u ṱavhanya. Nahone utea u thusiwa ngau ṱavhanya avhongo tea u thudzelwa thungo, ngauri avhongo zwi funa zwe zwa itea khavho muvhuso u khou tea u fara vhathu vhane vha tambudza vhathu uya ngaha mbeu u khou tea uvha fara.

Vhashumisi vha dzilafho dza H I V and A I D S vhanzhi vha hone vha sumbedza vha sa dzi ṱhogomeli, vhanzhi vha hone vha sumbedza vha sa khou ḽa zwiḽiwa zwone musi muthu atshi kho lwala H I V and A I D S utea u ḽesa miroho hango tea u ḽesa zwithu zwa mapfhura, u tea uḽa na mitshelo zwino hevha vha tshiḓa vha tshi khou ḓa u dzhia dzilafho dzavho vha sumbedza vha sa kho ḓi ṱhogomela naluthihi. Vhaṅwe vha anwa mahalwa, vhaṅwe vha daha mafola, vhaṅwe vha ḽa zwiḽiwa zwine azwingo tendelana na mivhili yavho musi vha tshi kho lwala H I V and A I D S, muthu atshi kho lwala H I V and A I D S nga kuvhonele kwanga utea uḓi ṱhogomela hango tea uḓi laṱedza, zwino vhaṅwe vha aḓi laṱedza.

Miduba zwibadela zwa muvhuso nṋe ndi vhona zwi songo fanela, ngauri muthu u ḓoḓa ana vhulwadze ha shishi a vhudziwa upfhi nese aḽiho.

Ee huna phambano vhukati ha vhuongelo ha muvhuso na vhuongelo ha phuraivethe, vhuongelo ha phuraivethe vhathu vha fariwa zwavhuḓi nahone u wana madokotela nga tshifhinga na manese nga tshifhinga, arali woya haningei utshi kho lwala vhulwadze ha shishi uya ṱavhanya wa thusiwa nga madokotela, ngauri vha ḓivha zwori ṅwedzi utshi fhela wo badela tshelede. Mara kha vhuongelo ha muvhuso ua lenga u wana thuso, namusi u na vhulwadze ha shishi ua lenga u wana thuso tshiṅwe tshifhinga u ḓopfha hutshipfhi madokotela haho kana manese haho, ende nga hetsho tshifhinga iwe u kho lwala u khou tea u lindela uri dokotela ḽi swike u kone u wana thuso.

Musi hutshi ṱavhiwa.

Afha hune nṋe nda dzula hone ndi musi muḓagasi wo ṱuwa, utshi ṱuwa wo funga khanḓela a hangwa a eḓela zwino khanḓela .

U swika ndi zwone kha vhuponi hanga ndi ya musi muḓagasi wo ṱuwa fhethu muthu uya funga khanḓela a hangwa a eḓela unga wana khanḓela ḽi tsini na khethentsi ḽiya khethentsi ḽa fara mulilo ha duga muthu a duga, tshiṅwe tshifhinga ndi ya musi muthu o bva o hangwa o sia khanḓela kana o hangwa a sia dzi puḽaka dzo puḽakiwa kha muḓagasi wa ṱuwa utshi vhuya u vhuya u strong, zwino arali havha .

Arali ndi kha itsho tshiimo ndi tshi khou lingedza u foinela mapholisa fhedzi vha sa ḓi, ndi nga ṱoḓa moḓoro wa muṅwe muthu wa hanefho ane a dzula tsini raya mapholisani, tshi swika mapholisani avha vhudza ngaha tshiwo tsho iteaho nahone ri ḓovha vhudza uri ndi kale ri tshi khou vha foinela fhedzi vha sa ḓi vha soko ri vha khou ḓa vha khou ḓa vhasa ḓi. Ndi nga vha ṱalutshedza nga tshiimo tshine tsha vha hone ngeyo hayani, nga vha ṱalutshedza nga ṅwana ea a tambudziwa vhudzekani ngafha mubebi wawe ori sia shangoni.

Zwivhangi zwadzi khombo badani khulwane ndi musi muthu atshi khou bva halwani o kambiwa a dzhena goloini o kambiwa ari u kho ḓiraiva, muthu angasi ḓiraive moḓoro o kambiwa uḓo ita dzikhombo badani. Zwiṅwe hafhu ndi musi muthu a khou reila moḓoro a kha luṱingo, muthu musi atshi kho reila moḓoro a kha luṱingo uya hangwa zwa badani a sedza zwa kha luṱingo zwine zwia ita na dzikhombo badani.

Muthu arali atshi kho uya u gonya dzi thavha, utea ovha o ambara zwiambaro zwo teaho hango tea uvha o ambara zwiambaro zwi songo teaho, ngauri angasi kone u gonya thavha musi muthu a tshi khou ya u gonya thavha utea uvha ana zwilafhisi nga ngomu ha bege ea hwala, uri arali ha itea zwiṅwe zwithu kana arali awa a kone uḓi thusa. Nahone muthu utea uvha ana luṱingo uri arali musi a tshi kho gonya thavha, ha itea zwithu zwa shishi utea u u shumisa luṱingo lwawe a foinela vha ambuḽentse vha ḓa vha mudzhia.

Hai thathu vha na dzangalelo ḽau shuma kha honoyo mushumo, ngauri ndi a shavha mulilo nahone athina mannḓa o raloho ane nda nga shuma mililoni ndi a ofha nga maanḓa.

Tshiṅwe tshifhinga u wari u khou founa founu isa fariwe, tshiṅwe tshifhinga wari u khou founa wa fhinduliwa hapfhi vha khou ḓa vhasi swike vha lenga uḓa, vhaḓa mulilo wono phaḓalala wono fhisa zwithu zwoṱhe. Zwino ndi khaedu dzedzo tshiṅwe tshifhinga uya vha u khou founa hapfhi zwa u founa zwo ḓala, ngori hu ḓovha huna vhathu vhanzhi vhane vha khou founa kha tshetsho tshifhinga.

Nṋe athi athu ḓi wana ndi kha vhupo ho kwameaho nga vhuḓalo, hune nṋe nda dzula hone athi athu ṱangana na miḓalo fhedzi ndi a vhona kha theḽevishini vhathu vho ṱangana na miḓalo, vha vha vho tshinyalwa nga maanḓa maanḓa hevha vhono dzula mikhukhuni vha vha vho tshinyalelwa nga maanḓa, ngori miḓalo ivha yo kumba zwithu zwavho zwoṱhe nadzi thundu dzavho dzoṱhe na mimoḓoro yavho yoṱhe, zwino vhathu vha sala vho xelelwa nga maanḓa vha tea u thomolosa fhasi ndi zwezwo zwithu zwe nṋe nda zwivhona fhedzi nṋe athi athu u ṱangana nazwo.

Thuso ine vha muvhuso vha i ṋekedza, ivha yo tea ende ivha iya.

Muvhuso unga thoma ngau ita dzi bada, ngauri dzi bada dzi nnzhi dza mahayani dzo tshinyala ahu koni u tshimbila goloi zwavhuḓi, nahone arali vhathu vha tshi khou foinela vhathu vha ambuḽentse dzia lenga uḓa tshiṅwe tshifhinga adzi ḓi, ngauri ahuna bada ndi zwithu zwine muvhuso unga zwi ita zwezwo.

Ndi vhona hu zwa ndeme nga maanḓa zwi tshi khou ambiwa zwikoloni, ndi vhona zwi tshinga fhungudza uri vhana vha ḓi hwale vha tshe vhaṱuku, ngauri vhana vhanzhi vha khou ḓi hwala vha tshe vhaṱuku ngau shaya nḓivho ya zwa ya zwa teamuṱa so zwi kho tea u swika na tshikoloni zwa funzwa vhana.

Ndi vhona huna phambano nga mannḓa, ngauri kale hovha husina zwa u teamuṱa vhathu vha vha soko beba mara kha zwino zwi hone zwo fhambana nga maanḓa.

Musi muthu wa mufumakadzi oḓi hwala ana thumbu, musi atshi ya vhuongeloni vha ya mu test kha HIV and AIDS musi a nayo vha ya mufha philisi u swikela atshi beba yo tsireledza ṅwana, arali o beba vha ya muvhudza uri utea u mamisa ṅwana miṅwedzi ya ṱhanu na nthihi arali hutshi fhedza fhedza miṅwedzi ya ṱhaṅwe naluthihi utea u litsha u mamisa ṅwana ngori arali aisa phanḓa nau mamisa ṅwana HIV and AIDS iḓo fhirela kha ṅwana.

Ndi musi vhathu vha sa khou ḓivha nga nḓila ine vha tea u ḓi ṱhogomela ngayo na nga nḓila ine vha tea u zhiya philisi ngayo.

Dzi kiḽiniki nga maanḓa maanḓa dzi kiḽiniki dza muvhuso, muvhuso u khou tea u ḓisa vhane nese vhanzhi ngori dzi kiḽiniki dza muvhuso manese ndi maṱuku, nahone vha vha vho fara mushumo munzhi nahone vhathu vha vha vho ḓala.

Vhathu vhanzhi vha Afrika Tshipembe a vha shumi, a vha na tshelede ndi ngazwo vha tshi ya kha zwibadela zwa muvhuso u fhirisa kha zwibadela zwa phuraivethe.

Muvhuso u khou tea u ḓisa manese manzhi, u khou tea u thola manese manzhi ngauri kha zwibadela zwa muvhuso a hu na manese manzhi, manese a vha a maṱuku nahone na mushumo u vha wo ḓalesa. Zwino manese a nga si u kone mushumo woṱhe kha ḓuvha ḽithihi, ndi ngazwo zwibadela hu tshi dzula ho ḓala vhathu nahone vhaṅwe vha a vhuya vha huma vha songo wana na thuso. Zwino muvhuso u khou tea u thola manese manzhi.

U nga tikedza nga u ḓisa madokotela na manese manzhi uri vhathu vha kone u wana dzilafho dza khwiṋe nahone dzi kiḽiniki hu songo ḓala vhathu ngauri vhaṅwe vha a huma vha songo vhuya vha wana na thuso, nahone vhathu vhane vha khou tea u wana thuso nga maanḓa maanḓa ndi vhaimana na vhaaluwa. Vha khou tea u vheiwa phanḓa musi zwi tshi ḓa kha dzilafho, henevho vhathu vhane vha vha na malwadze ane ha fholi vha khou tea u vheiwa phaḓa. Zwino muvhuso u tea u ḓisa madokotela manzhi na manese manzhi.

Zwo kwama nga mannḓa vhadzulapo nga a hu na vhalwadze ngauri vhaṅwe vha a huma vha songo vhuya vha wana na thuso, hu no uri vho ḓa nga matsheloni.

Ee, ndo no vhuya nda lenga nga maanḓa hu no uri ndo swika nga matsheloni ndi tshi khou lwala, ndo ima, ja pfhi kha ndi lindele dokotela, dokotela ḽi ḓo swika nga thene. Nda lindela, nda lindela, dokotela ḽi si swike mara uri vha khou zwi vhona zwa uri ndi muimana ende a thi khou kona na tshithu, zwino a tho ngo fhedza ndo wana thuso ngauri hu pfhi dokotela ḽi nga si tsha ḓa.

Nṋe ndi vhona u nga hu khou tea u engedziwa tshelede ya muholo kha vhathu vha zwa mutakalo dzi kiḽiniki muvhuso ngauri manese a dzi kiḽiniki dza muvhuso na manese a dzi kiḽiniki dza phuraivethe a vha holi u fana. Vha phuraivethe vha hola tshelede nnzhi, vhane vhaongi vha dzi kiḽiniki dza dza muvhuso vha hola tshelede ṱhukhu. Zwino vha khou tea u engedza masheleni uri vha kone u takala musi vha tshi khou shuma ngauri vha hola tshelede ṱhukhu.

Hu khou tea u vha na basari ya manese kana ya madokotela ane a khou ṱoḓea u shuma kha dzi kiḽiniki dza muvhuso. Zwi nga thusa nga maanḓa ngauri dzi kiḽiniki hu nga ḓala madokotela kana manese a u thusa vhathu ngauri a hu na manese kana madokotela. Dzi kiḽiniki dza muvhuso hu shaya madokotela kana manese, ndi ngazwo hu tshi dzula ho ḓala vhaṅwe vha tshi human vha songo wana na thuso.

Musi vhaongi vha tshi khou shuma vho neta, vha ḓo fha vhalwadze dziphilisi kana mishonga i si yone, ha vha na masiandoitwa ane a si avhuḓi ha vho tshinya na rekhodo ya kiḽiniki naye a ḓitshinyela na rekhodo. Zwino zwibadela hu tea hu na vhashumi vhanzhi uri vha kone u awedzana vha fhiwe na dzi bureiki.

Dzi anzela u ḓala nga vhalwadze ngauri a si roṱhe rine ra shuma rine ri nga kona u ya zwibadela zwa phuraivethe, nahone vhalwadze vhalwadze vhanzhi vho ḓala zwibadela zwa tshitshavha ngauri hu na vhaṅwe vhane vha bva kha mashango a nnḓa vhane vha ḓa vha tshi khou ḓo wana zwi mishonga ngeno ngauri mishonga ngeno u i wana nga mahala nahone dzi kiḽiniki dza phuraivethe, dza dza muvhuso ndi mahala zwithu zwoṱhe.

Ndi musi sibadela ho ḓala vhalwadze vhane vha vha na malwadze a si na vhukono vhane vha khou lwalesa nahone vha fha tshipiḓa vhalwadze henevho vhane vha khou lwalesa uri hu thome hu lafhiwe vhone, havha vhane vha vha na malwadze maṱuku o no nga mikhushwane vha lafhiwe murahu, hu thoma vhane vha vha na malwadze a shishi.

Zwi nga thusa nga maanḓa uri sibadela hu vhe na vhalwadze vho teaho u lafhiwa nga tshetsho tshifhinga nahone dzi kiḽiniki dzi ḓale vhathu, vhathu vhane vha tea u fhiwa, u fhiwa attention ndi vhathu vhane vha vha na malwadze a shishi, malwadze a shishi a tea u lafhiwa u thoma, vhathu vha ṱuwa vha ya hayani.

Ee, nṋe ndo no vhuya nda ya kiḽiniki fhedzi ndi si thusiwe ngauri ha pfhi hu khou thoma vhathu vhane vha vha na malwadze a shishi. A thi ngo thusiwa heḽo ḓuvha, ndo namba nda ya hayani ngauri ndo vha ndo fariwa nga mukhushwane ndi sa khou kona tshithu fhedzi ha pfhi ndi ṱuwe ndi ye hayani hu ḓo thoma vhane vha vha na malwadze mahulwane ende nahone a shishi.

Ndi musi hu tshi khou engedziwa vhaongi zwibadela zwa muvhuso, ngauri madokotela na manese a hu na ndi vhaṱuku ende vhalwadze vho ḓalesa ndi vhanzhi, zwino hu khou tea u engedziwa manese na madokotela.

Ndo no vhuya nda linde nda swika kiḽiniki nga matsheloni fhedzi nda thusiwa nga ṱirii ya masiari, ndi na ndi ndi muimano, a zwi ngo mpfhara zwavhuḓi nahone zwo tshinya ḓuvha ḽanga ngauri manese o vha a hone nahone ho vha hu songo ḓalesa mara ndo lenga u thusiwa nga maanḓa.

Ndi nga uri manese a vha a maṱuku nahone dokotela a ḽi dzuli ḽi hone, hu nga ḓa ha pfhi dokotela a ḽiho, vhuya nga ḽavhuraru kana u vhuye nga ḽavhutanu arali u tshi khou nyaga u vhona dokotela.

Hu khou tea u vha na dzi gurupu dza vhalwadze na dzi gurupu dza manese, hu khou tea u vha na manese ane a khou lafha malwadze a shishi, hu khou tea u vha na manese ane a khou vhonana na vhafumakadzi vho ḓihwalaho. Hu khou tea u vha na manese ane a khou vhonana na vhaaluwa, hu kho tea u vha na dzi gurupu, nṋe ndi vhona u nga ri zwi nga vha khwine u fhirisa uri hu ḓo vha na nese ḽine ḽi khou vhona vhathu vhoṱhe ende ḽi ḽothe kana vha vhavhili.

Musi muvhuso u tshi vhea mutsiko kha zwibadela vhalwadze a vha ṱhogomeliwi nga nḓila. Nahone manese avha a tshi khou lwelwa u fhedza uri vha kone u fara tshifhinga. Nahone vhalwadze a vha ṱhogomelwa nga nḓila yone nga uri hone manese a vha o dzhaya o dzhaela muṅwe. Nahone vhaṅwe vha vha vho neta vha vha vha vha so khou shuma vho uri vha ṱavhanye vha ye hayani. Nṋe zwithu ndi dzulele u zwi vhona zwibadela zwa mahayani nga maanḓa maanḓa hezwi zwa muvhuso. Vhathu a vha ṱhogomeliwi na vhaaluwa a vha ṱhogomeliwi nga nḓila yone.

Nṋe ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa ngauri vhathu vhane vha vha na tshitzhili tsha HIV. A vha tsha shona u fana na kale nahone huna ḓuvha ḽo tewaho uri vhalwadze vhane vha khou lwala HIV vha ye vha dzhie dzilafho dzavho dza ARV kiḽiniki. Vha na ḽaini yayo vha na ḽaini yavho nahone vha ṱhogomeliwa u thoma vha ya vha dzhia dziphilisi dzavho vha ṱuwa vha ya hayani.

Vhathu vha Mankweng vha ḓo anzela u ḓala nahone vha ḓo anzela u gungula na vhalwadze vha ḓo ḓala. Ngauri zwibadela kana kiḽiniki a hu na mishonga yo ḓoweleaho vhukuma.

Ndi thaidzo khulwane nga maanḓa ngauri vhathu vha ḓo lwala nga maanḓa. Nahone vhalwadze ndi vha ḓuvha na ḓuvha vhathu vha ḓo lemelwa nga maanḓa. Vha ḓo na vhulwadze vhu ḓo ṋaṋa nahone vhaṅwe vha nga si kone u ya kule ngauri masheleni vha dovha vha si na.

Ndi vhona u nga vhalwadze nga maanḓa maanḓa vhalwadze vha shishi vha nga si lalame. Vha ḓo ṋamba vha ṱuwa fhano shangoni nahone na vhulwadze vhu ḓo ṋaṋa. Ngauri kiḽiniki vho thembela heneyo kiḽiniki dza mahayani a dzi ngo ḓala nga maanḓa nahone u dzi wana kule. Zwino uri mishonga i fhelelwe ya ndeme zwi ḓo khakhisa kha vhathu vhathu vha ḓo lemelwa nga maanḓa. Nga maanḓa maanḓa vhanevha vhane a vha na masheleni o ya zwibadela zwa private kana zwibadela zwa kule zwi no nga Tshilidzini kana Mankweng. Vha ḓo lemelwa nga maanḓa.

Ndi nga tama uri i thome i sedze kha vhaaluwa, vhaaluwa vhanzhi vha na malwadze ane a vha a ḓivhi ane a vha muvhilini wavho. Vhone vha vhona u nga ri ndi zwithu vho sokou itea matsiko ndi malwadze mahulwane u no nga vho swigiri heneya BP. Ndi nga tama futhi uri vha sedze kha heneyo vhane vha vha na malwadze a shishi. Na henevho vhane vha vha na malwadze a ne ha fholi muvhilini vha tea u sedza khavho. Ngauri vhathu vhanzhi vha mahayani vha na malwadze a ne ha fholi muvhilini. Nahone a vha ḓi ṱhogomeli a vha sedzi na zwiḽiwa zwine vha ḽa zwone vhaṅwe ndi vhathu vha mahalwa vhaṅwe vhathu vha dzi . Zwino vha tea u vhudziwa uri ndi mini tshine tsha fanela muvhili wavho ndi mini tshine a tshi ngo fanela muvhili wavho.

Vha tea u sedza kha vhathu vhane vha vha na malwadze ane ha fhola muvhilini. Kha vhathu vhane vha vha na malwadze a shishi kha vhathu vhane ndi vhaimana. Nga maanḓa maanḓa vhafumakadzi vha vhaimana. Vhateya u sedza kha vhathu vha vhaaluwa vhakegulu vhanzhi vha na malwadze ane a vha ḓivhi zwa uri a hone muvhilini. Zwino vha tea u tshekhiwa na hanevha vhathu vhane vha vha na malwadze ane ha fholi mivhilini. Vhanzhi vha hone a vha ḓi ṱhogomeli nahone a vha ḓivhi uri vha ḓi ṱhogomelise hani. Ngauri a vha ḓivhi zwiḽiwa vha ḽe mini vha songo ḽa mini.

Nyeletshedzo ine ndi nga ṋea yone ndi nga uri muthu u tea u dzula a khou ya sibadela ṅwedzi muṅwe na muṅwe. A tshi khou ya sibadela a khou ya u tshekisa muvhili wawe u ri u right naa. Nahone muthu u tea u ṅwa maḓi u tea u ṅwa maḓi nga maanḓa u tea u ḽesa mitshelo na miroho yeyi. Ha ngo tea u so ko u tshimbila a tshimbila a sokou ita zwavhuḓi kana nga nḓila i songo tsireledzeaho. Hango tea u sokou ṅwa mahalwa maṅwe na maṅwe u tea u nwesa maḓi nahone u tea u ita nyonyoloso ya muvhili.

Zwine zwa mu ita u a konḓelwe nga maanḓa maanḓa o wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshilapfu. Ndi ngauri vhulwadze vhune ha vha naho ho no ḓowela muvhili na philisi dzine a dzi fhiwa dzi no ḓowela muvhili. Ndi ngazwo a sa koni u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshilapfhu. Ngauri vhulwadze tshiṅwe tshifhinga vhu a bala na philisi dzi vha dzo no ḓowela muvhili.

Zwibadela hu tea u vha na manese manzhi manese a ne a khou vhonana na vhaaluwa, manese a ne a khou vhonana na vhaholefhali. Manese a ne a khou vhonana na vhaimana, manese a ne a khou vhonana na malwadze a shishi. Vhathu a vho ngo tea u lindela tshifhinga tshilapfu musi vha kiḽiniki. I nga ita uri malwadze maṅwe na maṅw maṅwe na maṅwe a vheiwe phanḓa hu songo khethiwa kha malwadze.

Vha tea u thoma nga u ḓi ṱhogomela vhone vhaṋe na u vhudza vhathu vhaṅwe na vhaṅwe uri u ḓi ṱhogomela hu nyangea mini na mini. Ngauri vhaṅwe vhathu a vha koni u ḓi ṱhogomela ndi ngazwo vha na malwadze manzhi manzhi. Hu tshi bva ho vhu vhulwadze ha dzhena vhuṅwe ndi nga uri a vha khou ita nga nḓila yone u ḓiṱhogomela.

Ndo vha ndi tshi nga thoma nga u vhudza muvhuso uri vha lugise dzi bada. Dzi goloi dza balelwa u tshimbila dzi badani dza mahayani ngori dzi bada a si dzavhuḓi. Ndi nga thoma nga u vhudza uri vha lugise dzi bada na zwibadela. Zwibadela hu tea u vha na manese manzhi na madokotela manzhi u vhona vhathu vha tshiimo tsha shishi. Ngauri vha balelwa u thola manese manzhi kha zwibadela zwa mahayani zwa muvhuso.

Ndi nga to livhuwa vho Phophi Ramathuba ngauri vha mufumakadzi vha ḓivha zwiimo zwa zwibadela. Ndi vhone vhane vha ri thusa fhano mahayani kha zwi badela zwa fhano mahayani. Vha ri thusa nga maanḓa nahone a vha sedzi uri ndi nnyi na nnyi vha thusa muthu muṅwe na muṅwe. Vha na vhathu nga maanḓa ndi nga vha livhuwa nga maanḓa arali nda wana tshikhala.

Ndi nga ṋea ngeletshedzo kha minister wa zwa tshumelo ya mutakalo uri vha engedze manese na madokotela zwibadela zwa muvhuso. Ngauri a huna manese vhaṅwe vha ya huma vha si vha so ngo wana tshumelo nga mannḓa maanḓa vhaaluwa. Vha ḓa nga matsheloni u vha swika nga masiari vha sa athu u wana tshumelo vha sathu wana u thusiwa. Nga nṱhani ha uri ahuna dokotela hapfi dokotela ḽo ya gai gai ḽi ḓo ḓa na tshifhingaḓe ḽa fhedzisela ḽi sathu ḓa. Zwino nṋe ndi nga ri a vha fhedze manese manzhi na madokotela manzhi kha kha zwibadela zwa muvhuso.

Ndi nga ndi nga mu ṋea uri a fare vhathu zwavhuḓi nahone a ṱhonifhe vhathu ngauri vhathu vha manese maṱuku na madokotela maṱuku. Vha anzela u nyadza vhathu nga maanḓa maanḓa vhathu vha tshihulwane vha vhakegulu. Vha anzela u vha nyadza ndi kho ndi ngauri vha tea u ṱhogomela vhathu no ri vha songo teledza u thusa vhathu ngori vho to zwi gudela. Vha tea u thusa vhathu vha tea u vhea mutakalo ya vhathu phanḓa.

Nṋe ndi nga muvhudza uri kha vhupo hanga vhathu a vho ngo takala na luthihi. Nga maanḓa maanḓa vha vhaaluwa, vhaaluwa a vha khou ṱhogomeliwa na luthihi ende a vha khou vheiwa phanḓa zwibadela. Mualuwa u a swika nga u ṱavhanya kiḽiniki fhedzi a si thusiwe vhathu vha vha vha vha soko mona mona. Kana hapfi dokotela a ḽi ho muthu wa mukegulu u tea u ima tshifhinga tshilapfhu. Hu nori u kho lwala nahone hana muṱhogomeli na hanefho hune a bva hone. Vho tou ḓa nga matsheloni hanefho kha vhuongelo a tshi khou ḓa a yeṱhe u ḓo wana thuso. Fhedzi vhathu a vha muthusi a vha muthusi zwino vha tea u thusiwa vhathu vha vhakegulu.